Vhaswa vha nga ḓi itela kudima kwavho kuṱukuṱuku kusa diniho vha ṱavha miroho, mutshaini, sipinatshi vha ṱavha na maḓabula na dzi khavhishi na nyala na maṱamaṱisi, zwi nga dovha hafhu zwa vha thusa uri musi maṱamaṱisi avho o no vhibva kana miroho yavho yono vhibva vha nga kha ḓi rengisela vhathu kana vhadzulatsini vha ita tshelede ṱhukhuṱhukhu ine ya nga thusa hanefho hayani. Zwi ḓo ḓi dovha hafhu zwa vhafha na muhumbulo wa uri arali vho kona u ita kana u rengisa muroho nga kudima kuṱukuṱuku zwi amba uri vha nga kona u vula o tshadi khulwane vha to ita bindu ḽavho ḽihulu ḽa vhulimisi.

Vhuria ndi yone khalaṅwaha ine yanga ṱavhiwa mirambo, ngauri vhathu vha vha vho sedza uri vhathu vha vha songo ṱavha miroho hu vha hu tshone tshifhinga tshine vhathu vha nga ṱavha murambo ya mela i sa ite zwa u sina ngauri tshifhinga tshinzhi arali vhathu vha ṱavha mirambo hu si khalaṅwaha yao kana hu si tshifhinga tshawo tsha uri hu ṱavhiwe mirambo ai tendi i a swika hune a sina kana ya mela ya bvisa zwimedzwa zwa murambo miṱuku.

Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo ri nga vhu thivhela nga u fha zwifuwo mishonga yo teaho na u kiḽina kana u kulumaga fhethu hune zwifuwo zwa dzula hone ri tea u dzula ri kho ṱhogomela uri fhethu hune zwifuwo zwa dzula hone ahuna mashika ho kiḽiniwa ha sheliwa ha dovha ha ṱanzwiwa na nga mishonga yo teaho ra dovha ra hafhu ra dovha ra tea u sedza uri zwifuwo zwashu ri khou zwifha mishonga yo teaho nahone nga tshifhinga.

Tshilimo khaedu ndi mufhiso khuhu dzi tshi wana mufhiso munzhi dzi a fa ni tea u ita ni tshi sedza na matoko a khuhu uri ni kone u vhona uri dzi khou bvisa matombo a rena mutakalo na kana dzi khou bvisa matombo a na kho sumbedza uri khuhu dzi kho ḓo vha na vhulwadze. Khaedu ya dovha ha vha na khaedu ya vhunyunyu vhune ha luma khuhu maṱoni vha wana dzo zwimba dzi sitsha vhona tshithu ha dovha hafhu ha vha na khaedu ya mukhushwane mukhushwane une wari wo fara khuhu dza fhedza dzi khou fa phepho phepho nayo i a vha na khaedu musi zwi tshi ḓa kha khuhu nga uri hu swika tshifhinga tshine khuhu dza balelwa u aluwa nga ṅwambo ya uri hu vha hu na phepho hu sa kho vha na vhududo vhunzhi nga tshifhinga tsha vhuria ndi hafho hune khuhu dzi tea u wana mavhone a u dudela uri dzi tea u ita dzi tshi wana vhududo nyana uri dzi kone u aluwa.

Khuhu dzi fana u nekedzwa zwiḽiwa zwine zwa pfhi guruwa ndi zwiḽiwa zwine zwa thusedza kha ku alutshele kwa khuhu arali vha nga ri vha khou fuwa khuhu vha zwi ṋekedza zwiḽiwa zwezwo zwine zwapfhi gurowa nga tshivenḓa zwivhidzwa upfhi kualutshele kwa khuhu ndi zwone zwine zwa thusedza kha uri khuhu i aluwe i na mutakalo wavhuḓi yo nona.

Sa vhunga ndo humbela u .

Ndi nga thoma nga u vha lumelisa vhoṱhe ngau to vhudzisa mutakalo u bva hafho nda vha ṱalutshedza uri ndi khou pfha hutshipfi hu na mafhungo ane a vha a vhashumi vhane huna vhashumi vhane vha kho dzhia nḓirivhe dza fhano bulasini vhane vho to tholiwa vhane nga ṅwedzi ndi a vha holela vha kho dzhia nḓirivhe vha tsho dzi rengisa vhatshi ita tshelede ṱhukuṱhuku ane vha vha kho i wana. Nda dovha hafhu nda amba navho nda vha vhudza nda ri zwine vhavha vha khou ita vhavha vha khou sa nṋe sa rabulasi sa muthusa vhunga ndo vha thola a thi nga ḓo kona u vha na tshelede ine nda ḓo kona u vha holela ṅwedzi utshi fhela sa vhunga arali zwine zwa kho ambiwa hu tshi pfhi hu na vhathu vhane vha kho dzhia nḓirivhe vha tshi rengisa nnḓa vha tshi wana tshelede ine vhavha vha kho gwisa sa rabulasi a thi nga ḓo kona u vha na tshelede kana na mbuyelo ine nda ḓo i wana kana u kaṋa zwe nda zwala.

Zwifuwo zwo ṱhavheliwaho vhaṅwe vha fuwi kana vho rabulasi vha zwi vhea zwiṅina nḓevheni kana zwiṅina ningoni hu u itela u ḓivha uri ndi zwifhio zwifuwo zwo ṱhavheliwaho ende vhathu vha ṱhavhela zwifuwo tshifhinga tshoṱhe mara vhaṅwe vha zwi ṱhavhela luthihi kha ṅwaha. Vhunzhi havho rabulasi vha ṱhavhela zwifuwo vhuria hu u itela u thivhela malwadze o yaho nga u fhambanana.

Vhunzhi ha vhafuwi vha fuwa mbudzi ngauri mbudzi dzi na vhutshilo vhulapfu mbudzi a so ngo leluwa uri i soko farwa nga vhulwadze vhuḽa na vhuḽa mbudzi u tshi rengisa u a kona u wana masheleni o kalulaho zwi tshibva kha uri muthu u khou nyaga mbudzi ya lushakade ya mufumakadzi, ya munna, tshena, ntswu mbudzi ndi tshiṅwe tsha tshifuwo tshine tsha ita tshelede muṱani ende tshi a kona u langea a zwo ngo leluwa uri vha wane hutshipfi hu na mbudzi yo faho nga gomelelo mbudzi i a kona u konḓelela fhasi ha nyimelo iṅwe na iṅwe.

Ndi nga dzula fhasi na muṋe wa bulasi nda mu ṱalutshedza uri ndo ri ndi tshi swika fhano nda wana vhashumi vhaṋu vha tshi kho tanganyisa mitshelo yo tshinyalaho na mitshelo ya vhuḓi zwine zwa sia zwisi zwavhuḓi nga kha mutakalo wa muthu ane a nga renga mitshelo iyi. Nda dovha hafhu nda mu ṱalutshedza uri ndi vhona u nga ri ndi khwine a tshi hira vhaṅwe vhashumi vhane vha ḓo shuma u dobela mitshelo yo vhaisalaho na vhane vha ḓo shuma u dobela mitshelo ya vhuḓi vha i vhe thungo na thungo mitshelo yo vhaisalaho na mitshelo ya vhuḓi iso ngo ṱanganyisiwa ngauri a zwo ngo lugela mutakalo ya vhaṅwe vhathu nga maanḓa arali mitshelo heiḽa i tshi kho ṱuwa ya itiswa zwi ya ṱanganyisiwa ya itiwa zwithu zwa unwa yoṱhe zwi vha zwi songo tsha vha zwithu zwavhuḓi kha mutakalo wa muthu.

Vhalimi vha mahayani vha ṱavha miroho, mitshelo, dzi khavhishi, sipinatshi vha tshi zwi rengisela mashophoni mahulwane hu kona uri ikonomi ya fhano South Africa ya Afurika Tshipembe i kone u aluwa.

Ndi zwa ndeme u dzula no kunakisa fhethu hune ha dzula zwifuwo nga uri zwiṅwe zwifuwo zwi a wana malwadze nga kha uri fhethu hune zwa kho dzula hone a hu ngo kuna hu a kona u vha na zwitzhili zwine zwa nga kha dzhena kha zwifuwo zwa lwadza zwifuwo zwoṱhe. Zwifuwo zwiṅwe zwi a balelwa u tshila fhethu hu re na tshika hu songo kunaho ndi zwa ndeme u kunakisa fhethu hune zwifuwo zwanu zwa dzula hone ngauri na vhathu vha tshi ḓo dalela vha tshi ṱoḓa u vhona zwifuwo zwaṋu vha tea u wana fhethu hanu ho kuna nahone hu ha vhuḓi hune ha khou dzula zwifuwo zwaṋu hu tshi dzhenea.

Vhundeme ha sunflower ndi ha uri sunflower i ri itela fishi oiḽi ine vhunzhi ha vhathu vha kona u i shumisa kha u bika na kha zwithu zwinzhi.

Vhathu vhanzhi vhashumisa khavhishi vhaṅwe vha nga i shumisa kha u i bika vha i ḽa na vhuswa vhaṅwe vha ishumisa sa saḽadi hune vha to i tshetshelela vha i ṱanganisa na vhayonasi na kherotsi vha ḽa na raisi.

U lima a zwo ngo leluwa tshifhinga tshoṱhe vha nga ṱavha zwimedzwa zwavho zwa vha na gomelelo ḽihulu ha kundwa maḓi a zwi sheledza, kana vha ṱavha zwimedzwa zwavho zwa swikelela hune zwa ḽiwa nga zwikhokhonono kana nga zwifuwo kana vha ṱavha zwimedzwa zwavho zwa swika hune zwa hula mara vha wana uri vha na khaedu ya uri nnyi na nnyi o ṱavha hezwo zwimedzwa a vha ḓivhi uri vha ḓo zwi rengisela nnyi.

Musi hu tshi hamiwa mafhi hu to sedziwa uri kholomo eyo yo swika kha maga ane inga hamela mafhi na nahone a i na malwadze na ende vha tshi hama mafhi vha tea u vha vha na tshomedzo dzoṱhe dzo teaho uri vha kone u ḓi wana vha tshi khou hama mafhi kha kholomo eneyo.

Arali nda nga ḓi wana ndo ṋewa tshikhala tsha u lima ndi nga lima miroho i nonga mutshaini, khavhishi, maṱamaṱisi, dzi nyala dzi kherotsi uri ndi ḓo kona u zwi rengisa na u zwi rengisela kha mashopho mahulwane ndi ḓo kona u wana tshelede. Vhunzhi ha vhathu nga ngeno mahayani vha swika hune vha teledza u lima so ndi ḓo vha na na tshikhala tshihulu tsha uri ndi kone u rengisela vhathu vha ngeno mahayani miroho i ngaho mutshaini, tshipinatshi dzi khavhishi.

Muthu a tshi khou fula manngo arali a tshi kho nyaga u fula manngo a u ita atsha u tea u sedza uri manngo a ne a khou mafula ndi manngo a magagana kana ndi manngo o vhibvaho na muthu musi a tshi khou fula manngo a o to ḽa u sedza uri ḽinfo ḽine akho ḽi fula ndi ḽinngo ḽo vhibvaho uri a ḓo kona u ḽa a songo soko fula ḽinngo ḽiṅwe na ḽiṅwe

Ngowa ndi zwimela zwine zwa mela ḓakani kana fhethu ho limiwaho tshifhinga tsha musi mvula yo nesa kana fhethu hure na maḓi manzhi ndi zwiṅwe zwa tshisevho zwine vhathu vha kale vho vha tshi zwishumisa u sevha ngazwo vha tshi ṱuwa vha ya vha zwika masimuni vha vhuya vha ḓa vha zwi bika.

Waini dzi nga mannḓafhadza fhano afrika tshipembe ikonomi ngauri vhathu vhanzhi vha a kona u renga waini vha to ḓi mvumvusa nga dzo.

U ḓura ha zwishumiswa zwa vhulimi ndi zwa ndi iṅwe ya dzikhaedu dzine vhalimi vha khou ṱangana nadzo fhano afrika tshipembe na u ḓura ha zwimedzwa zwine zwa tea u ṱavhiwa ha dovha hafhu na khaedu ya u ṱoḓa vhathu vhane vha ḓo renga zwimedzwa sa vhathu vha no nga mashopho mahulwane.

Ndi nga thoma nga u amba naye muṋe wa bulasi nda mu ṱalutshedza uri ndi ngani a tshi dzhia mutshini we nṋe nda u bveledzisa a u dzhia a wu ita ungari ndi wawe u bva hafho nda ya nda ṱoḓa maḽoyara ane a ḓo thusa u imedzana na muṋe wa bulasi uri ndi kone u wana pfufho kha mutshini ure wanga.

U ḓura ha mavu kana u ḓura ha fhethu hune vha ḓo tea u limela hone ndi inwe ya khaedu ine vhalimi vha ṱangana nayo.

Ndi nga thoma nga u vha itela tsumbo nga muthu o itaho vhulimi a bvelela kana zwithu zwawe zwa mutshimbilela uri navho vha kone u vhona uri vhulimi ndi ya ndeme ende a zwithu zwithu zwine vha tea u zwi dzhiela fhasi musi zwi tshi ḓa kha matshilisano na ikonomi vhulimi vhu a kona u hudza ikonomi ya fhano afrika tshipembe ngauri ri vha ri khou lima ra rengisela vhu zwithu zwimedzwa zwashu mashopho oyaho nga u fhambanana.

Malwadze ano anzela u fara zwifuwo nga maanḓa kholomo ndi malwadze anea a nonga malwadze a khwanda, malwadze a magona na malwadze a mulomo.

Kuṱavhele kwa nḓuhu kwavho vho rabulasi vhaṱuku na vho rabulasi vhahulwane a ku ngou fhambana ngauri nḓuhu dzi ṱavhiwa nga kuitele kuthihi kono kuḽa kwa u ita foro ya mavu kana wa foro ya mavu wa panga nḓuhu nga ngomu kana wa panga zwimedzwa nga ngomu.

Zwi khombo ngauri mushumi a ngaya a shumisa houḽa mutshini a khakha a vhaisa kholomo nga ngomu hayo.

U shandukiswa ha mitengo ya zwivhaswa na mapfhura zwi kwama badi mushumoni wanga kana mushumo nga ngauri vha a wana ndi tshi khou balelwa u swikelela mutengo wo vhewaho kana wo tiwaho uri ndi kho tea u renga ngaho zwivhaswa.

Tshifhinga tsha musi zwimelwa zwi tshi aluwa zwo no vha zwihulu hu nyangea maḓi manzhi zwi ṋea maanḓa a uri ndi tea u vha ndi hose phaiphi kana dzi phaiphi dzo lalaho fhasi dzine dzavha dzi kho to sheledza misi yoṱhe.

Nga tshifhinga tsha tshilimo kana tsha vhulimi ri ṱangana na khaedu ya zwishumiswa maḓi zwithu zwezwi zwine ra zwi shumisa musi ri tshi khou lima kana ri tshi khou ita zwimela zwashu ri a ṱangana na khaedu nnzhisa u fa ha zwimedzwa nga ḓuvha kana u ḽiwa ha zwimedzwa nga zwifuwo.

U ḓura ha vhutshilo mahayani zwi ita uri vhutshilo kana muholo wa mabulasini u gonye muholo mabulasini u tea u vha muholo wa nṱha ngauri vhutshilo ha mahayani vhu vha vhu khou ḓura.

Ikonomi yashu i vha i khou wa ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha khou balelwa u renga zwiḽiwa nga nṱhani ha uri mitengo i vha i nṱha kana mitengo ivha i kho ḓuvha.

Maḓuvha a u ṱavha a fhambana ngauri hu na zwimelwa kana zwimedzwa zwine zwa kona u tshila ḓuvhani havha na zwimedzwa zwine a zwikoni u tshila ḓuvhani zwi kone u tshila phephoni.

Vhatsianda vha ṱangana na khaedu dza u ḓura ha zwiḽiwa kana miroho ya pfhushi musi vho pfhuluswa.

U ṱavha miroho tshifhinga tshoṱhe nga tshifhinga tsha u ṱavha miroho ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga ita uri zwiḽiwa zwi sa ṱahela u ṱavha mavhele kana u lima mavhele zwi nga ita uri migayo i sa ṱahela i sa tshoṱhe ngauri vhathu vha ḓo lima mavhele vha ma isa tshigayoni.

Ri shumisa zwithu zwingaho maḓiromu u ka na maḓi a mvula ngauri arali wa nga vhea ndishi hu ḓo dzhenesa mashika kana wa nga vhea tshidu, tshigubu a ma dzheni zwavhuḓi maḓi hone a ya na tshumela nga maanḓa tshifhinga tsha tsha gomelelo hu sina maḓi vhuponi ha hashu.

Vha a ṱavha miroho mabulasini avho vha lima mavhele hu itela uri vha fhungudze mitengo kana zwithu zwine vha ḓo zwi renga mavhengeleni.

U ḓivha zwa mvu, nga ha mvula zwi thusa musi ni tshi kho ṱoḓa u ṱavha zwimela zwaṋu ni a ḓivha uri mvula dzi ḓo na tshifhinga ḓe hone nga ṅwedzi mufhio nahone i ḓo na i na i nga maanḓa na.

Vhashumi vha mabulasini vha avha khaedu khulwane zwi tshi ḓa kha u wana vhuawelo kana fhethu hune vha tea u dzula hone ngauri zwi havha na vhukonḓi nyana zwi tshi ḓa kha mutholi uri a ṱoḓele vhatholiwa fhethu hune vha ḓo eḓela hone kana nnḓu dzine vha ḓovha vha kho dzi shumisa.

Zwiṅwe zwa zwimedzwa zwi ṱoḓa u dzala firidzhini zwiṅwe zwa zwi ṱoḓa uri zwezwo zwu dzudzwa nnḓa zwi vhe zwi kho sheliwa sheliwa nga maḓi uri zwi dzule dzi zwavhuḓi kana zwi kha tshiimo tsha vhudi.

Kha zwifhinga zwa u beba i ya vhafha tshelede ya u vha holela musi vho dzula hayani ndi tshelede ine yavha iya ndindakhombo ine vhunzhi ha vhathu vha i vhidza sa tshelede ya methenithi ndi ine na hola musi no dzula hayani lwa miṅwedzi miraru kana ya miṅwedzi ya rathi.

Ndo no vhuya nda ṱavha muroho tshifhinga tsho fhira muroho wa hone a wungo tsha takala zwavhuḓi nahone wo fhedza wo swa nga ḓuvha ngauri tshifhinga tsha muroho tsho vha tsho no fhira nda luzesa muroho munzhi na mbeu nnzhi ye ndavha ndo i shumisa musi ndi tshi ṱavha.

Vhunzhi ha vhathu vha ṱangana na khaedu ya uri musi vha tshi sala vha tshi swika mashango davha zwiṅwe zwa zwimela zwavho zwi vha zwo vhaisala arali vha songo zwi vhanga firidzhini kana arali vha sa iti vha tshi ima vha tshi shasha nga maḓi zwinwe zwazwo zwi swika zwi si tshavha kha tshiimo tsha vhudi kana tshi takadzaho.

Ndi nga dzudzanya khaḽenda yanga uri zwi tshi swika zwifhinga zwa u lima tshi ndivhe ndi na zwivhaswa zwinzhi nahone ndo zwi renga nga tshelede ine nda vha ndo i kuvhangana hanefha vhukati ha ṅwaha kana vhukati ha miṅwedzi nga vhanga ḽa uri zwivhaswa zwi vha zwi tshi kho ḓura.

Vhurotho vhunzhi ha ḓala guronu nnzhi nga ngomu vhuya a swika hune muthu a re a tshi vhuḽa kana khasitama mara a tshi khou renga a tshi swika hayani a tshi khou shumisa hari a tshi vhuḽa ha mu vhaisa thumbuni ngauri vha vha vho ḓalesa guromu nnzhi nga ngomu khaho musi hu tshi bikiwa.

Ho ri thusa kha uri ro vha na nḓivho ya uri zwiḽiwa zwi ḓo swika hune zwa vha na vhuleme fhano kha ḽifhasi ḽa Afurika Tshipembe zwa ri gudisa uri ri dzulele ro ḓi lugisela uri hu na zwifhio zwifhio zwine zwa nga ḓi ḓa tshifhingani tshiḓaho.

Hu wa swika tshifhinga tshine muthu a ri o dzula a humbulesa nga kha ethe a tshi khou humbula uri mushumo wavho a u ngo tsireledzea vhunzhi ha vhathu vha fhedzisela vha tshi kho thithisea muhumbuloni vha fhedzisela vha tshi kho ita zwithu zwine vha a songo ḓi vhudza uri vha ḓo zwi ita.

Vhalimi vha bulani yanga vha shuma nga maanḓa nahone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi ita vha tshi ita nga nḓila yo teaho nahone vha na vhudele zwi tshi ḓa kha miroho na mitshelo ine ndo i ṱavha.

Mutsho arali wa nga tshintsha nga nḓila ine a nga u puḽaniwaho ngayo, u thithisa nṋe tshifhinga tshine nda vha ndi kho nyaga u ṱavha nga tsho arali tsho no swika ndi nga si kone u ṱavha arali mutsho wa shanduka wo shanduka nga nḓila ine ndi ḓo ṱavha zwimela zwanga zwivhaswa, kana nda ṱavha mvula ya vhuya nga vhuḓalo zwa kumbiwa zwoṱhe zwa fa.

Ndi u wana muholo u songo linganaho kana u wana muholo muṱuku mara mushumo une wavha u kho shuma o tshi kho konḓa nga maanḓa na u ḓi wana nyimelo ya hayani u wana nga maanḓa ndi zwinwe zwi ne zwi nga thivhela uri vhashumi vha bulasini vha sa ite phanḓa ha konḓelele na .

Vhaṅwe vhashumi arali vho ṱangana na dzikhemikhala vha a swika hune vha lwala vha ḓi wana vha vhuongeloni zwine zwa ita uri mushumo wa bulasini u tshimbile nga zwiṱuku nga zwiṱuku, vhaṅwe vha i shumisa zwidzidzivhadzi vha tshi kho ita wana maanḓa ndi hune vha ḓo uri ḓuvha ḽine vhavha vha songo zwi shumisa vha wa vha ḓi wana vha tshi khou vuwa vha si badela vhatshi kho balelwa u shuma.

Mushumi muṅwe na muṅwe kana mulimi muṅwe na muṅwe vhanga mufha bulasi ḽawe vha mufha na mbeu dza uri a ṱavhe zwimedzwa zwawe vha fhedze vha mufhe na tshipiḓa tshine a ḓo ita makete wawe a rengisa zwimedzwa zwawe hone a kone u wana tshelede ya u unḓa muṱa wawe.

Zwivha kwama kha u swika hune mushumo wari u tshi fhela vha vha vha si tsha na dziṅwe pulane dzine vha nga dzi shumisa ngauri vha vha vha songo isa phanḓa na pfhunzo dzavho.

Ndi shumisa vhashumi vha khalaṅwaha ngauri nda ṱoḓa vhashumi matshudeni ndi ḓo wana matshudeni a tshi khou ya tshikoloni nga tshifhinga tshine nda vha ndi kho nyaga u ṱavha bulasini ḽanga.

Ndi shumisa zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi zwi ni thusa kha uri zwimela zwanga zwo ṱavhanye zwi hule nahone arali hu na muthu ane a kho nyaga zwimelwa kana maṱamaṱisi bulasini nga hanefha u a ṱavhanya a zwi wana nga tshifhinga ngauri zwi vha zwo ṱavhanya zwa hula.

Zwi vha thusa kha uri mutakalo wavho na muvhili u vha u wa vhuḓi ngauri u vha wa a wela nyana a zwi fani na musi muthu o shuma ḓuvha ḽoṱhe kana a tshi kho dzulela u shuma a sa fhiwi tshifhinga tsha u awela.

Mushumo wa vhusiku u vha u si wa vhuḓi ngauri u vha u kho vhea matshilo a vhathu vha vhashumi bula bulasini khomboni ngauri u a wana hu tshi dzheniwa bulasini hanefho vhusiku wana hu na vhalindi kana hu na vhashumi vhane vha kho shuma vhusiku hanefho.

Dzi ḓorobo dzi nga thusa nga ṋea vhathu vha no ita zwa vhulimi tshipiḓa kana fhethu hune vha ḓo limela hone hanefho ḓoroboni vha ṱavha zwimedzwa zwavho.

Ndi ngauri Vhafumakadzi vha vha khou zama u ḓi imisa nga nḓila dzoṱhe uri vha vhone vho rabulasi ngoralo vha tea u tikiwa nga hune vhathu vha nga kona ngaho.

U ita dzi khamera bulasini ḽa u itela u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha ḓo itea vhusiku kana musi vho dzheneliwa vha hombokiwa u ḓo tea uvha u na vhutanzi ha uri na ngoho ho dzheniwa ha hombokiwa bulasini ḽau.

Kha vhupo hanga mbudzi vhathu vha dzi shumisa kha u fuwa uri vha kone u rengisa nga Tshivenḓa hu na vhala vhathu vhane vha renga mbudzi vha tshi khou itela u lu vhuedza ndi vhune vha shumisa mbudzi ya vhuulege ngauralo vhathu vhanzhi vha fuwa mbudzi vha tshi kho itelwa u rengisa hu sa vha khou itela ṋama vhaṅwe vha fuwi mbudzi vha tshi khou itela mafhi.

U ḓura ha zwiḽiwa mashoponi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri zwiḽiwa zwi ḓure nga vhanga ḽa uri mutsho u vha wo kalula zwiḽiwa zwi vha zwi khou shotha nga vhanga ḽa uri mutsho u vha u nṱhesa.

Vhaṅwe vhathu vha ya laṱa mithenga vhaṅwe vhathu vha a i shumisa u ita dzi tswielo dza u fhufhura madu ma mabuse. Dzi feather dust vhaṅwe vha alaṱela kule mathenga.

U ḓi wana khuhu yau i songo gammba malofha nahone yo tsheea zwavhuḓi mukuloni.

Vhaṅwe vha lu vhea ḓuvhani vha lu omisa vha lu ita metse muṋangoni vhaṅwe vha to lu vhea ḓuvhani vha lu omisa vha luvhea nḓuni.

Vhathu vha lu vhea ḓuvhani vha lu omisa vhaṅwe vha luvhea muṋangoni vha ita ngalwo tshithu tshau phumula milenzhe vhaṅwe vha khavhisa ngalwo nga ngomu nḓuni.

Ndi zwa ndeme uri khuhu dzi wane maḓi o teaho nahone a sa fhisesiho ngori a.

Vhaṅwe vha mavhea furidzhini uri a swike a kha ḓivha avhuḓi.

Vhaṅwe vha thoma vha sedza uri vha kho ṱhavha kholomo ḓe kana kholomo ya vhuḓi naa. Nahone i sa khou lwalaho naa nahone ire na mutakalo wa vhuḓi naa.

Ee hu na vhathu vhane vha tou vha na mushumo wa vhane vha shumisa mukumba, sa vhathu vha no nga dzi ṅanga dzedzi dza tshirema.

Hai ahuna.

A thithu vhuya nda ṱangana nazwo zwa mvelele kana vhuṱambo vhune ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi tshifhinga tshithihi.

Miṱani hune nda dzula hone vha ṱhukhula khuhu nga zwanḓa vha tshi kho shumisa dzi phanga. A vha shumisi mitshini mara ndi vhona nḓila ya khwine i ya u shumisa mitshini ngauri zwivha zwo leludza na u fhungudza mushumo.

A thithu vhuya nda ṱangana na muthu kana nda ḓivha muthu ano rengisa ma.

Ee vha funa u sedza musi vha tshi tshea uri vha sa tshee na ṋama vha sa vhenge na ṋama vha tea u vhenga lukanda fhedzi hu si na ṋama.

Mabulasini maṱuku vha hama kholomo vha tshi khou to shumisa zwanḓa.

A tha thu vhuya nda ṱhukhula khuhu nahone thithu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vhona tshenzhemo ya vhathu vha tshi kho ṱhukhula khuhu.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou shela mulenzhe kha u ṱhukhulwa ha zwifuwo. Mara ndo no vhuya nda vhona vhaṅwe nga hanefha tsini hanga vhadzulatsini vha tshi khou ṱhukhula zwifuwo.

A thi ḓivhi nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u ṱhukhula kana kha u vhulaya zwifuwo.

Vha dzi isa bura butsharani vha dzi rengisela vhathu vhane vha ṱoḓa ṋama ya kholomo.

Vha tea u hunga tshifuwo tshavho uri tshi sa ite tsimbe tsimbe na vhone hune tsha ḓo swika tsha vha vhaisa.

Vha ṱangana na khaedu dza u kundelwa ha zwishumiswa zwine vha tea u zwi shumisa musi vha tshi khou hama kholomo dzavho. Na zwitzhili zwine zwavha zwo kavha kholomo dzavho.

A thi ḓivhi dziṅwe mbilaelo dza mutakalo dzine dza ḓa musi muthu a tshi kho ṱhukhula khuhu.

Vha ṱangana na vhukoni vhukonḓi vhuhulwane ngauri tshifuwo tsha vhuya tsha vha tshihulwane tshi a konḓa uri ni tshi fare hune na ḓo swika na tshi vhofha hone. Tshi vhe tshi na mannḓa manzhi so a zwo ngo leluwa uri vhalimi vha vhe vhathu vhane vha nga ṱavhanya u vhulaya tshifuwo tshihulwane.

U ḓola ha mashika ha mukumba ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo. U ṱhukhukana ha mukumba musi vha tshi khou bvisa kha kholomo.

Vha vhidza dokotela wa zwifuwo a ḓa a ṱola kholomo dzavho uri dzi na mutakalo nahone dzo tendelwa u hamiwa naa.

Vha thoma vha sedza uri kholomo eyo yo ṋaṋa yo nona naa nahone a i na malwadze naa.

Vhugudisi ha muthu o zwi dzhenelaho tshikolo. Nahone muthu a re na tshenzhemo nazwo zwa u hama na zwa u vhulaya kholomo.

Vha tea u lutshea zwavhuḓi nahone vha tea u lu ṱanzwa nga maḓi o kunaho.

Zwishumiswa zwi ngaho zwireza na dzi phanga.

Vha vhuponi hashu vha shumisa zwi bakete u hamela khazwo ngeno vha tshi khou shumisa zwanḓa zwavho vho ambara magiḽafu.

Khuhu lukanda lwayo a lu bvisiwi ngauri lukanda lwa khuhu lu ya ḽiwa nahone lu vha lu kha ḓivha lu lutete. Ngeno lukanda lwa zwifuwo zwingaho kholomo lu tea u bvisiwa.

U swikelela ha thekhinoḽodzhi zwo thusa nga maanḓa ngauri vhalimi vha zwino vha vho shumisa thekhinoḽodzhi kana zwishumiswa zwa thekinoḽodzhi u hama kholomo dzavho mabulasini.

Vha tea u ṱhukhula khuhu yavho nga nḓila yavhuḓi nahone yo kuna yo kunaho. Vha tea u kanda khuhu yavho maphapha na mathenga na milenzhe uri isa fhufhe fhufhe honeha vhono fhedza u thukhula vha tea u ṱanzwa malofha uri i ku.

U bveledzisa ha mafhi ndi zwa ndeme kha tshitshavha na kha vhathu ngauri vhunzhi ha vhathu vha ya funa mafhi a kholomo nahone o to hameliwaho hanefho.

Vha thoma nga u swogela kholomo hedzi dziṅwe thungo uri i sale i yoṱhe dangani ubva hafho vha tea u i vhofha mukulo vha ya vha i vhofha na mu.

Vha hama luthihi kha vhege vhaṅwe vha hama luraru kha ṅwedzi.

Vha a ḓivha nga nḓila ine mafhi ane avha na mutakalo a tea u vha ngao musi vha si thoma u a rengisa. Musi vha tshi kha ḓi tou bva u ma fhedza u hama kha kholomo dzavho.

Vhathu vha funa u hama nga zwanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu a vha swikeleli mitshini ngauri i vha i khou ḓura.

A tha thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou thusa u hama fhedziha ndi a takalela u ḓi wana ndi tshi khou thusa u hama kholomo.

A thi vhoni hu na mbilaelo dza vhuḓifari malugana na u vhulaiwa ha zwifuwo ngauri. Atha thu vhuya nda ṱangana na vhathu vha tshi khou ita mbilaelo kana vha tshi khou ṅoṅoreya nga u vhulaiwa ha zwifuwo.

Ndi nga takalela u dzula hayani nda to ṋamela ndi tshi ya bulasini tshifhinga tshoṱhe. Ngauri a hu ngo vhulungea kana a hu ngo tsireledzea u dzula bulasini u woṱhe.

Ee nngu dzo fhambana huna nngu dzine dza vha na madzudzu manzhi. Havha na nngu dzine a dzi iti a dzi vhi na madzudzu manzhi ha vha na nngu dzine dza madzudzu a dzo a ita dzhesi kana mukumba wadzo a ita zwiambaro.

Dzi fanela u vheiwa ḓuvhani uri dzi ome nahone dzi tea u vheiwa tshifhinga tshilapfu.

I thusa kha uri dzudzu ḽi kone u ḓi wana ḽi tshi khopfhi ḽi khou bveledza tshiambaro. Kana tshiṅwe tshithu tshine vhathu vha nga tshi shumisa.

Mabambiri a itiwa nga thanda kana nga muri a itiwa nga vhathu vho zwi gudelaho nahone vha tshi kho shumisa mishonga yo lugelwaho.

Zwi nga shandukiswa zwa vha mabambiri ane anga shumiswa. Nga murahu ha musi vho shumisa makwati na mishonga yo lugelwaho u ita mabammbiri nga heneyo makwati.

Zwi vha zwi songo tsireledza mupo u ḓi wana vhathu vha tshi kho rema miri fhasi.

U sa ḓiwana vhathu vhatshi khou remekana miri tshifhinga tshoṱhe.

Matanda a tshetshekaniwa a ita zwithu zwi ngaho dzi waḓirobo mimbete dzifenitshara ngeno mahayani.

Mithenga i a shuma kha u ita zwithu zwa u fhufhara mabuse nḓuni.

Vhathu vha ma vhulunga nga u ma vhea furidzhini uri a sa tshinyale.

Vhathu vha u vhea kha ndilo ubva hafho vha a vhea furidzhini uri u sa tshinyale.

Zwi a kwama mvelelo ya tshizwi nga uri hu vha hu tshi khou fhisesa nga maanḓa nahone lu sa konḓeleliho.

Mutoli u wa swika hune wa konḓa nga maanḓa arali mutsho na zwimela hu tshi khou fhisesa nga maanḓa.

Zwi a konḓa nga maanḓa uri madzudzu a bveledziwe ngauri madzudzu manzhi a bveledziswa kha zwifuwo. Ende zwifuwo arali ḓuvha ḽa vha ḽikho fhisesa madzudzu heiḽa a o a a swa.

Hu na mukumba wa kholomo, na mukumba wa mbudzi, na mukumba wa nngu.

Hu na mithenga yo bveledzwaho ya itiwa dzi tswielo kana zwithu zwa u fhufhura mabuse nga ngomu nḓuni.

Hai a tha thu vhona vhathu vha tshi ita misiamelo nga mathenga na maṱirasi nga mathenga.

Ee ndono vhuya nda phaṱa tshiṱafula tshanga tshavhuḓi tshine nda tshi shumisa hayani u bikela khatsho nga maṱafu nga matanda.

A thi athu vhuya nda ḓi wana ndi khou shela mulenzhe kha u vhevhulwa ha nngu kana u vhona hu tshi khou vhevhuliwa nngu.

Ee ndono vhuya nda vhona dzi ngoma dzo itiwaho nga mukumba wa kholomo ngoma dza hone dzo vha dzi tshi khou lila nga maanḓa.

A thi athu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vhona nḓila ya mvelele kana musalauno ya u fuwa ṋotsi.

A thi ḓivhi maga ane a kateliwa kha u ita mukumba mukumba nga lukanda lwa zwifuwo. Fhedzi vhathu vha shumisa mukumba u ita dzingoma vhaṅwe vha shumisa u ita vha u khavhisa nga ngomu nḓuni.

U lwala ha zwifuwo ndi zwiṅwe zwa zwi khaedu dzine dza vha hone kha mutakalo wa mafhi. Zwi tshi ḓa kha u hama kholomo kana zwi tshi ḓa kha tshi zwi.